Ayinokwazi ukusebenza kuba abantwana abasebancinci abanokwazi ukuzikhwelela eziteksini, bengenokwazi nokuziyela erenkini. Ezi transport zithatha aba 'ntwana ziluncedo kakhulu ekuhlangabezeni nabazali babo.

Xa ukhwela inqwelontaka usiya kwelinye ilizwe funeka xa ufika kwelo lizwe uthathe iibhegi zakho zibe secan'kwakho. Ukuba zifuna usetshwa uziyeke zisetshwe. Ufune umntu ozawukwazi uthetha olu lwimi ulithethayo, uncedo lwemoto uba uzayifumana njani eza kuthatha ikuse kule ndawo uya kuyo.

Abahambi ngeenyawo ndingabacebisa ngelithi mabajonge amacala onke omgaqo wendlela xa umntu ezawuwela ukuqinisekisa ukhuseleko lwabo.

Xa kukho umlo phakathi komasipala kunye nonooteksi mna ndingacebisa ngelithi mabakhawulezise kwiingxoxo zabo, bakhawuleze ufikelela kwisivumelwano, kungeka bikho monakalo mkhulu kakhulu.

Amagosa ezendlela ayawulwa lo mkhwa wonooteksi wokulayisha abantu abagqithisekileyo kwinani lokulayisha kakhulu. Bayababhala amatikiti okunqanda lo mkhwa.

Ukuzama ukuphungula abantu abanintsi ezindleleni ngexesha leholideyi njengo-Minister of Transport ndingacebisa okanye ndikhuthaze abantu uba mabasebenzise iinqwelontaka. Ndicebise norhulumente ukuba makangenelele ukuba amaxabiso afikeleleke kumntu wonke. Amaxabiso angaphakami kakhulu.

Eyona nto ndiye ndiyilangazelele kakhulu xa kumise isithuthi e-petrol station kukoluka umzimba, nokuya kumagumbi angasese, noyothenga izinto eziya phantsi kwempumlo.

Abaqhubi bonooteksi ezindleleni babaqhubisa kakubi abanye abaqhubi kuba bayadinwa kwaye abafumani xesha loneleyo lokuphumla. Ngabo abo benza ezi ngozi ezininzi kwezi ndlela zinde.

Urhulumente ukuqinisekisa ukhuseleko kubahambi beebhayisekile kukuba andise indlela ibe nkulu babe nendawo yabo abahamba kuyo endleleni. Bangaphazamisani neemoto ezi zinkulu.

Abantu abahamba ngololiwe baselungcuphekweni olukhulu ngakumbi abo basebenzisa oololiwe ababuya ebusuku kwizikoli. Bayakhuthuzwa, bayahlatywa, zininzi nje iinto ezimasikizi ezenziwa kubo.

Umntana wam ndingamxelela ukuba makangahambi edlala endleleni kwaye makaqiniseke uba uhamba kule ndawo ihamba abantu endleleni nothi kulena ihamba iimoto. Naxa eza kuwela endleleni makaqiniseke uba ujonga amacala onke phambi kokuba awele.

Mhlobo wam obekekileyo endimthanda kakhulu, ndicela uqinisekise ngokhuseleko lwakho xa uqhuba imoto maxa onke. Ibhanti eli lemoto ndicela ulinxibe kuba luluncedo olukhulu xa usengozini.

Mna ndingacebisa ukuba abahambi ngezithuthi ngexesha leeholide abaya kwiindawo ezikude mabahambe ekuseni nasemini ukuze bahlale bephephile. Bangahambi ebusuku kuba kulapho iingozi ezininzi zenzeka khona. Abantu baye bozele boyiswe bubuthongo benze ingozi.